ibe yimisebenzi yokundonwabisa kuphela. Kubalulekile ukuba ibe yimisebenzi ezandizela nemali ngoba kaloku ayikho into endinoyenza, andinokwazi ukuphila ngaphandle kwemali. Kuyanyanzeleka ibe khona imadlana endiyifumanayo nokuba incinci.

Abafundi kukhona okubalulekileyo abanokufumana ekuthatheni inxaxheba kwezemidlalo, kuba kwelinye icala ibanceda ezintweni ezininzi. Bangayi ngamandla kwiziyobisi kanti kwelinye icala umntu isenoba sisakhono sakhe aza kuphila ngaso, abe ngumdlali obalaseleyo, odumileyo.

Ngoku lixesha lokuba siqale umdlalo, umdlalo weqakamba. Abadlali umdlali endizowumkhetha ngumdlali uPete angene endaweni yomdlali uNdongeni. Ndimthatha kuba ndinethemba lokuthi futhi ndiyazi sizawubuya nayo le ndebe eMzantsi Afrika, kungoko ndisenza loo nto.

Eyona mpumelelo inkulu kwezemidlalo apha eMzantsi Afrika ndingathi yisoka. Umdlalo wesoka uhamba phambili kakhulu eMzantsi Afrika, uhamba uyodlala kumazwe ngamazwe, emazweni amaninzi and ubuya nempumelelo enkulu kakhulu.

Ndiyakucela, mntakwethu, khe sime kancinci kulena into oyithethayo. Ndiyazi sasivumelene, kodwa ke ixesha alikavumi. Makhe sigxile kwimisebenzi yethu yesiqhelo sizokwazi ukuphumelela ebomini. Nayo lena into ibizasiphumelelisa kodwa ke siseneendawo esikuzo okwangoku ezisenza sonwabe kwaye siyaphumelela nasempilweni.

Ngonyaka ka-twenty ten apho uMzantsi Afrika wathi wasingatha khona indebe yehlabathi ye-FIFA kwakukuhle, kwakumnandi kakhulu, uMzantsi Afrika uhamba phambili. Kwakuluchumanco, abadlali basenza saphumelela, saphucuka kakhulu.

Eyona nto eyandihlekisayo kumsitho wezemidlalo eMzantsi Afrika kubona abadlali becula esteyijini bebhiyoza, bengenangxaki, bezixhentsela, besenza konke, besombela.

Ndingaze ndiyithathe inxaxheba xa ndinoyifumana kwi-marathon, khe ndibaleke. Ndingumntu othandayo ukwenza ii-exercises ukuhlala ndisempilweni. Ndingakuvuyela kakhulu ukulifumana elo thuba lokungenela nam ndibaleke.